Izikole kumele zenze isiqiniseko sokuthi zonke izinkundla zemidlalo zisesimeni esanele ukuba abantwana bakwazi ukuthi badlale, nanokuthi kumele babe nesiqiniseko sokuthi lonke uhlobo lwezimidlalo lukhona ezikoleni ukuze lowo naloyo adlale lolu hlobo lomdlalo aluthandayo angazizwa evaleleke ngaphandle.

Kumele babe nezinkundla zemidlalo, baphinde babe nomfaniswano wokudlala imidlalo, kanye namabhola, noma izinduku, noma amapali ukuthi kudlalwe imidlalo.

Lesi simo sifuna ukuthi bashintshane kubo ngokuthi namhlanje kudlalwa umdlalo okhethwe u-Clement. Kanti ngakusasa kunikezwe laba ababili ithuba lokuthi bona bakhetha yiphi imidlalo, bangahlezi bedlala umdlalo womuntu oyedwa, noma uma bengajabuli ukukhetha baphumelele obala ukuthi bona yini into abayincamela ukuyenza.

Abantwana bayokujabulela kakhulu ukufunda imidlalo yesintu ngoba kuyenzeka ukuthi emakhaya akekho umuntu ozobafundisa, kanti uma bezoyifundiswa esikoleni, lokhu kwenza babe nenjabulo, nesasasa lokuthi sebeyakwazi ukudlala imidlalo yesintu.

Yebo, kwake kwenzeka. Khona engake ngamfundisa, wakujabulela kakhulu ukufunda umdlalo wesintu ngoba wayehlezi ebona abanye abantwana bewudlala yena engakwazi, futhi bengabi naso isikhathi sokumfundisa. Kwangijabulisa kakhulu ukubona ukuthi ukhona umuntu ozimisele ukuba amfundise lowo mdlalo wesintu.

Isikhathi samanje sesihluke kakhulu kune sakudala, kudala kwakudlalwa kusukela ekuseni kuze kuyoshona ilanga. Kanti manje sekwande kakhulu ezobuchwepheshe, izingane ziphatha amafoni anemidlalo, kanye namathivi eziwabukayo anazo izinhlelo zezindaba, kanti futhi kunamakhompyutha, amagemu asemakhompyutheni. Yingakho kungasafani nakuqala, azisayidlali imidlalo eyayidlalwa ngesikhathi sakudala.

Ukuphula umthetho womdlalo kuyinto engalungile ngoba lo mdlalo sisuke siwuqale ngobungani. Uma omunye esephula umthetho, lokho kube kusho ukuthi sekuvuka ingxabano, sekuyogcina kukhona abashayanayo. Kanti kuhle uma sizoyazi imithetho futhi singalinge sizame ukuyiguqula.

Kubalulekile ukuba akwenze konke, i-networking izomsiza ekuthenini azane nabantu abaseduze nendawo ahlala kuyo. Kanti i-inthanethi yona izomsiza ekuthenini isabalalise umsebenzi wakhe izwe lonke uze ufinyelele nala abengeke afinyelele khona ngezinyawo. Kodwa konke kubalulekile, ngokuba awuyazi impumelelo ukuba ilelephi.

Ukwenza ubungani kuhlezi kuyinto elula. Imidlalo yezingane iyakwazi ukuzihlanganisa izingane ngisho ngabe kuthiwa hlobo luni lomdlalo kodwa ukwenza ubungani emdlalweni kuyinto elula kakhulu.